Urhulumende angaletha amahlelo wezokufundisa ngokulima, alethe amahlelo athuthukisa abalimi njengamahlelo lapho abalimi bazokufunda khona bonyana bangangenela ziphi

Abalimi beSewula Afrikha ngokuhlukahlukana kobulili nangombala abazuzi ngendlela elinganako emnothweni welizweli leSewula Afrikha kungombana abalimi bombala omhlophe ngibo abazuza khulu ngombana banenarha enengi yokulima begodu inarhabo inamanzi. Yeke ngibo abalimi bombala omhlophe abakhiqiza iimvuno ezinengi khulu ngibo abasabalalisa imikhiqizwabo emamakethe, emavikilini ngokuhlukahlukana kwabo, yeke ngibo abazuza khulu emnothweni weSewula Afrikha begodu emnothweni weSewula Afrikha abalimi bobulili bengubo abazuzi khulu ngombana siyabona abalimi abanengi kusese ngilaba bembaji begodu ngobunengi babo ngilaba bombala omhlophe. Abalimi bombala onzima enarheni yeSewula Afrikha abazuzi begodu abanayo inarha yokulima nokukhiqiza iintjalo ezaneleko ukwenzela bonyana zisabalalise emavikilini ngokuhlukahlukana.

Iye, amatjhuguluko wobujamo bezulu ayathikameza namkha anomthelela wokomisa kwamanzi.

Ivithamini A iqakatheke ngalokhu emzimbeni womuntu. Iqakatheke ngokobanyana yenza bonyana umuntu amehlwakhe akghone ukubona kuhle ngitjho nalapha kusendaweni efipheleko kodwana akghone ukubona kuhle begodu ivithamini A yenza bonyana iqinise amasotja womzimba emzimbeni womuntu ukuvikela iingogwana ezingangena emzimbeni womuntu zimbangele ukugula begodu ivithamini A emzimbeni womuntu isiza khulu bonyana umuntu akghone ukuphefumula kuhle begodu nendenakhe ikghone ukusebenza kuhle ingabophani. Ivithamini C emzimbeni womuntu isiza khulu ukuqinisa amasotja womzimba begodu nokwenza isikhumba somuntu bonyana sitjhelele ngokuqinisa amathambo asemzimbeni womuntu begodu ivithamini C isiza khulu bonyana umuntu angatlhayelelwa yi-ayoni ekungabanga bonyana umuntu abe nokutlhayela yi-anemnya emzimbenakhe.

Imithangala yamadamu amakhulu angeze yakghona ukuqalana nokutjhugutjhuluka kobujamo bezulobu ngombana izulu nalinganiko kubanga bonyana izinga lamanzi elisemadamini linciphe namkha lisage lokho kubanga bonyana kube nesomiso begodu kuthinta khulu ibhoduluko nabalimi, iimthangalasisekelo namkha iimthangala.

Isiwezulu sibathinta kumbi khulu abalimi nabosomaplasa ngombana nabalimeleko batjalile iintjalo zabo ziyafa zihlala ngaphakathi kwesiwezulu kuncithike kube mamanzi iintjalo ezinye azifuni ukuhlala khulu ngaphakathi kwamanzi begodu abalimi njalo abosomaplasi abanye abakghoni ukungena emasiminabo, emaplasinabo ukuyokuqala ifuywabo, ukuyokuqala iintjalo zabo ngombana nakukhithike isiwezulu akukhambeki, akungeneki emasimini nemaplasini.

Ukudosa amanzi eenarheni ezibomakhelwana angekhe kusize kangakho ngombana kuzokufuna iinsetjenziswa neentlabagelo ezisezingeni eliphezulu ukwenzela bonyana amanzi la nawadoswa asuka enarheni enye eza kwenye inarha angasilaphazeki. Kuzokufuneka amakhemikhali asezingeni eliphezulu lokho kuzokubetha khulu eenkhwanyeni zabahlali benarha le begodu lokho kuzokwenza bonyana amanzi lawo anamakhemikhali nasele afika ayokusetjenziswa emasimini, ayokusetjenziswa efuyweni, ukuthelelela emasimini nekuseza ifuyo lokho kungayigulisa ifuyo, lokho godu kungona iintjalo emasimini ngombana ezinye iintjalo aziwafuni amanzi anamakhemikhali neenlwana nefuyo enye ayiwafuni amanzi anamakhemikhali godu lokho kungathinta kumbi ibhoduluko kungalimala ihlabathi, kungonakala ihlabathi.

Iindlela ezilula zokuvikela amanzi asemadamini bonyana angomi emtjhisweni ongaka nakurhagele isomiso. Amanzi la angavikelwa ngokobanyana akhelwe umthangalasisekelo ozokuba nomthunzi ukwenzela bonyana amazinga wokutjhisa nakaphakame khulu amanzi la ngemadamini angakghoni ukutjha angazokoma lula njalo. Begodu kungasiza khulu bonyana amadamu la akhiwe hlangana nemithi ezokwenza kube nemithunzi nanyana kungani izulu nanyana amazinga wokutjhisa aphakame khulu ukwenzela bonyana amanzi la angazokutjha lula njalo.

Amakghonofundwa angahlonyiswa abomma kwezokulima nginaka. Bangafundiswa ngeemfundo zetjhuguluko lebhoduluko, bafundiswe ngeemfundo zekonakala kwebhoduluko njengokusilaphazeka kwebhoduluko ekuzokutjheja khulu ukusilaphazeka kwehlabathi. Bafundiswe bonyana ngengiyiphi ihlabathi enothileko nokobanyana bayayibona ngani ihlabathi esilaphazekileko, bafundiswe ngembewu ngokuhlukahlukana kwazo bonyana ngiyiphi imbewu ekhiqiza isvuno esinothileko ngasiphi isikhathi somnyaka ubujamo bezulu nabujame ngayiphi indlela bafundiswe nangendlela zokonga amanzi ukwenzela bonyana naksahlele isimo sezulu la

Iinthelo ezifuna amazinga aphakame khulu womtjhiso ukuze zimile kuhle ziinthelo ezinjengebhanana, ipenabhula nomengo kunye netamati.

Ikambiso efaneleko yokuvulela abomma amathuba kwezokulima kukobanyana kuvulelwe abomma ngobunengi babizelwe eemfundenibandulo ngobunengi la bazokufundiswa khona ngokulima, ngokutlhogomela isvuno sakho, nangokutlhomela inarha nehlabathi, bafundiswe nangokutlhogomela ifuyo. Banikelwe amathuba alingeneko nabobaba kwezokulima nezokufuya. Banikelwe iintlabagelo ezokubasiza ukufuya njengeentlabagelo ezinjengembewu banikelwe nenarha elinganako neyabobaba la bazokufuya khona la bazokutjala khona iimvuno zabo nemikhiqizwabo.

Iinthelo ezihlanu ekwenziwa ngazo utjwala. Mastrubheri, makhranbheri, madribe, maperegitjhi, mabhrukoso.

Iintjalo ezibangela abantu abasebenza emaplasini ukugula ziintjalo ezinjengebangi ngombana ibangi lingavala umsebenzi emaplasini isfuba abe nokugula kwesfuba. Kukhiqizwa kwevolo ngombana ukukhiqizwa kwevolo nakho kungabanga bonyana umsebenzi weplasini angasakghoni ukuphefumula kuhle begodu omunye kungambangela bonyana abe nesikhumba esibuzikazikani alunywe emzimbenakhe. Begodu okhunye okuziintjalo ezandise zaletha ukugula ebasebenzini bemaplasini ziintjalo lezi ezitlhogonyelwa ngamakhemikhali ekuziinthelo nemirorho la kusetjenziswa khona amakhemikhali, amakhemikhali lawo ngiwo angabangela abasebenzi bemaplasini ukugula nabawarhogelako ngeempumulo zabo.

Imirorho isiza abafundi ngeendlela nanzi ezilandelako, ibasiza bonyana babe majadu, umfundi odla umrorho ubamajadu akubi mfundi lo otepelelelekako osaba ukuya esikolweni ongafuni

Iintjalo ngesikhathi sesinanja ziyonakala, amakarakhona ayabola, imirabhu yeentjalo iphumela ngaphandle, iintjalo ziminza edakeni, iintjalo ziyabola azibi nesivumo esihle azikhiqizi umkhiqizo ngesikhathi sesinanja ziyabola iintjalo begodu zigcina zifile.

Kufana nakho ukusebenzela emva nawutjala ngesikhathi sezulu lomvimbi ngombana izulwelo lina khulu alithuli iintjalo zihlala zithaya emanzini imbewu kokhunye ziyarhurhuleka zikhambe namanzi ngalokho usebenzela emva angeze waba naso isvuno nawutjala ngaleso sikhathi somvimbi.

Umzimba womuntu ongadli imirorho awubi mzimba omuhle ngombana umuntu ongadli imirorho utlhayelelwa ziinthako zomzimba ekunjengamavithamini. Amavithamin A, C, D, K begodu utlhayelelwa namaminerali ama-ayoni nephothejamu, ngalokho akabi namathambo aqinileko namazinywakhe kuba mazinyo aphukako aqephukako begodu umuntu loyo uqothuka iinhluthu lula akabinamandla begodu indenakhe iyabophana, uyaparelwa umuntu ongadli imirorho begodu akabi namandla umuntu wakhona, uhlala amuntu osibagapha obuthakathaka.

Iye, inyama yakhona iba nepilo, ngombana ikunzi leyo izabe ihlatjelwe ngemtjhinini. Begodu inyama yakhona ayifumani ingogwana lula njengekunzi ehlatjelwe phasi, lapho inyama yakhona ingathola iingogwana begodu ibangele abantu abazoyidla ukugula bakhanjiswe yindeni.

Ikhambo lesikolo engeze ngalilibala, kunyana sikhambe nesikolo siyokudlala nesikolo sabafundi abamhlophe. Kwaba lilemuko elimnandi khulu begodu elihle khulu ukubona isikolo sabamhlophe, nokudlala nabafundi besikolo leso. Begodu kwaba kuhle ngombana thina besikolo sabantu abanzima, kwaba ngithi esithumba umdlalo loyo ebegade siwudlala nabafundi abamhlophe.

Umphakathi lo waKoSoMphalali ungenza isiqiniseko sokobanyana awubeki amanzi anesibha namkha amanzi asilapheleko ngaphandle, ukwenzela bonyana iimbuzi lezi nazingaphambukela emzini othile zifumane amanzi lawo ziwasele. Okhunye umphakathi lo ungenza isiqiniseko sokobanyana emakhaya emajarideni wawo bayalodlhela, ukwenzela bonyana iimbuzi lezi zingakghoni ukungena bezifinyelele ngaphakathi zisele amanzi asilapheleko.

Ukugula okuvamileko efuyweni, kugula kwe-brucellosis ekukugula okubangwa kobanyana ifuyo idla hlangana nehlungulu, lapho kubatjelwe khona utjani. Ukugula lokho kubanga bona ifuyo ezithweleko namkha ifuyo emithi yonakalelwe likonyana elingakazalwa.

Ukugula okuvamileko efuyweni ma-brucellosis, ekukugula okubamba ifuyo ngemva kobanyana ifuyo idle hlangana nehlungulu, lapho kubatjelwe khona utjani.

Iye, lokho kungabeka ipilo yakhe engozini, ngombana umjovo lo ajove ngawo iinkomo usese senyameni yekomo leyo, ye-ke usagijima ngitjho nebisini layo ikomo leyo. Ye-ke kuyingozi khulu ukusenga ikomo ngemva kobanyana usanda ukuyijova, ngombana ayikabi ukulapheka.

Mina ekuseni ngithanda ukusela itiye namaqebelengwana, ngombana ekuseni kumakhazana, itiye vane ingifuthumeze kamnandi.

USizakele angaziphilisa ngokufuya izimvu, azikhulise, azihlabe enze inyama yezimvu, athumele esilarheni zithengwe. Godu angaziphilisa ngokobanyana afuye izimvu azikhulise begodu azithengisele abanye abafuyi ukwenza inzuzo.

Ukudla abangazipha khona kuze zingaguli bangazipha ipuphu, bangazipha itswayi, bangazipha utjani obomileko ngitjho nobuhlaza.

Ubotjhelwa bonyana kungenzeka bonyana uzebile, nawunganawo amaphepha afaneleko. Lokho kukhandela bonyana kungasetjiwa ifuyo ithuthelwe kenye indawo, ukusuka kenye indawo.

Awa, akusiso isikhathi esilungeleko leso sokulumulisa amakonyana ukumunya, ngombana awakaqedi umnyaka. Isikhathi esilungileko kunyana amakonyana aqede iinyanga ezilitjhumi nambili, ngombana asesebuthakathaka asatlhoga ibisi labo nina.

Umbonwami uthi iinkukhu zomtjhini zingakufakela ukugula emzimbenakho, ngombana zikhuliswe ngamakhemikhali azikhulisa msinya nangaba nomthelela omumbi emzimbenakho, ngombana azikakhuli ngokuya kwemvelo. Lokho kungakugulisa nawe njengomuntu ozidlako.

Ukuqinisekisa bonyana iimbuzi zakho azilahleki, kukobana ungazifunela umelusi azeluse imini yoke begodu azirage abuye nazo ekhaya zivalelwe ekhaya. Begodu zivalelwe endaweni esitheleko nendaweni ephephileko, bonyana abotsotsi namkha iinlelesi zingakghoni ukufinyelela kizo bonyana zingazeba.

Nakunjalo kufuze uyokufuna isizo kurhulumende, bonyana bewutjalile kodwana kwafika izulu elikhulu neenkhukhula zarhurhula iintjalo zakho. Kufanele uyokubawa ukusizwa ngurhulumende esikhwameni semali esiza abangenelwe yihlekelele namkha, abasahlelwe yihlekelele.

Kubangelwa kukobanyana nibanengi abalimi enitjale amabele nekoroyi, ye-ke beyingekho ifuneko ekulu yamabele nekoroyi ngitjho nemamakethe nakurhulumende. Kufuna bonyana nawuthengisako uthengisela urhulumende nemamakethe utjale isivuno lesi esithengekako, nekungiso esifuneka khulu emakethe nakurhulumende.

Isiphila esithengwa khulu ngesimhlophe, ngombana ngiso esifuneka khulu emaraga begodu ngiso abantu abakghona ukusithenga nasele senziwe ipuphu. Ipuphu edliwa khulu ngeyesiphila esimhlophe, ngombana ngiso esifumaneka lula begodu ngiso esitjalwa khulu emasimini.

ISewula Afrika ibhalelwa ngokobanyana ikoroyi inehlabathi efaneleko, kungenzeka bonyana enarheni ye-Ukraine ikoroyi inothe khulu ehlabathini ye-Ukraine, ngikho ivunwa khulu enarheni ye-Ukraine.

Iinarha ongabhura nazo khulu nawuthengisa isiphila yi-Russia, yi-Indonesia, yi-Mexico, yi-Ukraine, yi-India, yi-Argentina, yi-Brazil, yi-China ne-United States. Iinara zangaphetjheya ngizo ongathengisa kizo khulu isiphila.

Iye, kuliqiniso bonyana abantu abasonda namkha abakerega, esondweni le-ZCC bathanda ipuphu yamabele. Ngalokho ukubhura kwakho nawubhurela esifundeni seLimpopo kungakusiza khulu bonyana ipuphu yamabele ithengise begodu ithengwe ngobunengi.

Kungatlhogeka bonyana utjale kusese nesikhathi, ukubalekela bonyana nakufika isikhathi sesomiso kube isivuno sakho sekoroyi sewuyasivuna. Godu ungaletha amahlelo wokonga amanzi nokwenza imithunzi, ukwenzela bonyana lapha utjale khona ikoroyakho, ikoroyakho ingatjhiswa khulu lilanga, begodu kube namanzi eduze. Ungonga amanzi uwabuthelele uwathele ngeemumathini, ngematankeni ukwenzela bonyana ukghone ukuthelelela isivuno sakho sekoroyi, begodu usenzele nemithunzi ukwenzela bonyana singatjhi khulu singaqedwa sisomiso. Godu ungabiza abakwazi ukuhlola ihlabathi, bakuqalele bonyana ihlabathi ozokutjala kiyo le, inothe kangangani bonyana ingaqalana nesomiso nawutjale ikoroyi. Bayiqale bonyana ihlabathi le ithambe kangangani, bonyana nakusahlele isomiso ingakghona bonyana ikoroyi etjalwe lapho ingafi.

Kungombana abafuyi abanengi bezimvu bafuyela ukukhiqiza ivolo, nokukhiqiza inyama yezimvu.

Awa, abahlali bemaplasini abanalo ilwazi elaneleko ngobunikazi benarha, ngombana ufumana batlhagiswa likhuwa, banganalo ilwazi lokobanyana ikhuweli indawo le liyiqatjhile, liqatjhe ekhuweni elakhe laba mnikazi wenarha le. Begodu ufumana lokha nabatlhagiswa likhuwa, kufumaniseke bonyana abanazo iincwadi ekuma-title deed abavumelako bonyana bahlale enarheni le, nabathi bafaka iinghonghoyilo kobanyana batlhagiswa mnikazi wenarha abahlala kiyo.

Abahlali bendawo yangekhethu ngesikhathi sesomiso basebenzisa amanzi wepetsi, wepetsi.

Abalimi bangazisiza ngokuthi emtjhisweni lo bathwale iingwani nabasemasimini nabalimako, begodu nabatjalako nakhona bathwale iingwani. Begodu bangenzela neentjalo zabo umthunzi, begodu bangathelelela ekuseni nentambama, ngombana emini ilanga litjhisa khulu. Iintjalo zingoma.

Awa, abalimi beSewula Afrika beminyaka ehlukahlukeneko nobulili, nombala ohlukahlukeneko abazuzi ngokulinganako emnothweni welizwe ngombana abalimi abasezingeni eliphezulu balimi bombala omhlophe. Ngibo imikhiqizwabo esemavikilini amakhulu begodu ngibo abakhiqiza iimvuno ezinengi ukudlula abalimi bombala onzima. Ngombana abalimi bombala onzima abananarha eyaneleko, abakghoni ukukhiqiza iimvuno ezinengi njengabalimi bombala omhlophe.

Awa, kumamala ngombana inyama eseenlarheni ngekhiqizwa balimi laba abafuyileko, bafuye zona iinkomo. Yeke, ngesikhathi esinengi akusilarhwa ikomo evela engcenye. Kusilarhwa evela khonapho eplasini, efuyiweko ngusoplasi.

Inyama yekomo eqeda ukuhlatjwa, nayiphophiswa iingazi yenzelwa bonyana iingazezi ziphophe kuhle. Inyama le ikghone ukuthamba, ikghone ukuba nomsoqo, begodu ikghone kunambitheka kamnandi njengenyama yekomo. Ingavinjwa ziingazi bonyana ingezwakali ubumnandi bayo.

Awa, akukho engikusolako ngotjwala besintu ngombana buphekwe ngesiphila esithanjisiweko, sasilwa, senziwa umthombo. Begodu senziwe ngenthako zemvelo. Ngalokho utjwala besintu bunepilo begodu buyaphilisa.

Lokho kubangelwa kukobanyana emakhaya nemalokitjhini akunanarha eyaneleko yokufuya iinyoni ezinjengeenciliba namagalikuni.

Ukubiza kwenyama yekukhu phezu kokobanyana abafuyi nabathengisa iinkukhu babanengi, kubangelwa kobanyana kubiza khulu ukudla kweenkukhu, njengesiphila esibovu, ekumkhiqizo ovela kancani eSewula Afrikapha. Isiphila esibovu sibiza khulu, ngikho iinkukhu zibiza kangaka, ngombana ukudla kwazo kubiza khulu.

Iye, abantu abatjha bangazikhuthalela zokulima urhulumende nakangabasekela ngeemali neensetjenziswa, njengenarha neembewu zokutjala.

Kungombana abantu bemakhaya bafuya iinkomo neembuzi kangaka, kungombana inkomo nembuzi emakhaya isebenza khulu nakuphethwa imisebenzi yesintu. Yeke, abantu bemakhaya haye baqale khulu nabo ekutheni bazakuhlomula nakutheliswa iinkomo neembuzi ngeenkhathi zokuphepha imisebenzi yesintu njengamasiko.

Ukuze iinhlahla zefuyo zingafumaneki emakhaya, kungombana amakhemisi athengisa iinhlahla zefuyo awekho emakhaya, asemadrobheni. Begodu okhunye okuyibangela yalokho kukobanyana emakhaya akunandlela ezikhambekako nakuzoku-deliver iinhlahlezo zefuyo. Kungatlhagwa khulu ukobanyana kufinyelelwe ekhemisi esemakhaya. Umthangalasisekelo wemakhaya mumbi. Ngomunye unobangela owenza bonyana kungafiki izinto ezisiza khulu emphakathini emakhaya.

Iye, banalo ilungelo lokunande babuyela eplasini ebakhe bahlala kilo, bayokuphahla ethuneni labokhokho babo. Ngombana woke umuntu unelungelo nokufinyelela lokho okuligugu lakhe, njengawo amathuna la, nanyana sele kungene omunye usomaplasi.

Awa, abantwana ekubasebenzi bemaplasini abayi eenkulisa ngombana isikhathi esinengi basiqeda baseplasini basebenza.

Ongakwenza ngezimvu, kufumana ivolo esikhumbeni sezimvu, okhunye ungakhiqiza inyama yezimvu, uthumele emamakethe nemabhutjhari. Ngitjho khona eenlarheni.

Umsebenzi wamabele kukhiqiza ipuphu, begodu amabele kwenziwa ngawo ingumelo esetjenziswako nakuphekwa utjwala besintu.

Abasebenzi bemaplasini kufuze babhadelwe nge-iri ngombana benza umsebenzi omkhulu, begodu benza umsebenzi oqakatheke khulu.

Awa, abomma abanikelwa ngokwaneleko amathuba kwezokulima, ngombana nawuthi uyaqala, abosomaplasi abanengi babantu ekubobaba.

Kuyawukhulisa umnotho ukutjalwa ngobunengi kwesiphila eSewula Afrika ngombana iSewula aAfrika yaziwa ngenarha ekhiqiza isiphila ngobunengi, ikhiqizela neenarha ezinye. Begodu nesiphila eSewula Afrikapha sisebenza khulu ngombana abantu be Afrika badla umratha owenziwe ngesiphila.

Awa, awafumaneki lula ama-avocado ngekhethu ngombana inarha yangekhethu yinarha emakhaza khulu. Kumakhaza khulu ngekhethu. Yeke, isivuno se-avocado asibi sinengi ngaleyo ndlela.

Amadamu asiza iinlwana ngokobanyana iinlwana zikghona ukusela khona emadamini. Ezinye zikghona ukuhlala khona ngaphakathi kwamadamu.

Iye, amakghono wokuhlinza esilarheni ayafundelwa eyunivesithi, ukwenzela bonyana umhlinzi abe nelwazi, abe nelemuko lokobanyana ifuyo enye, nenye ifuyo ifuyo ethile uyihlinza njani, begodu yihlahlela njani. Ukwenzela bonyana ifuyo enye nenye nakayihlinzako, ingazizwa ihlukumezeka. Abe nelwazi lokobanyana usebenzisa muphi umukhwa ukuhlinza ifuyo enye nenye, nokwazi bonyana uyihlinza njani. Ukwenzela bonyana nenyama yefuyo leyo idleke nasele isiwa esilarheni iyokuthengiswa, iyokwenziwa inyama.

Amalanga wokuphumula wabasebenzi bemaplasini kufuze alawulwe mNyango wezabaSebenzi ngombana uMnyango wezabaSebenzi uqalelele koke kwabasebenzi, namkha ungabasemaplasini, namkha kungaba sefemini, namkha ungaba sedorobheni. Ukwenzela bonyana kulandelwe yoke imithetho yokusebenza.

Unobangela wokuthi izimvu zetjiwe kangaka kungombana izimvu azikafuywa ngobunengi. Yeke, umkhiqizo wezimvu uyatlhayela enarheni.

Kwamanye amazwe isiphila asitjaleki, asibi nesivuno esihle ngokuya kwehlabathi yelizwe lelo. Ngikho amanye amazwe athenga isiphila ukusuka kwamanye amazwe.